A ni ta tlela nkarhi wo leha nakona a ni ta na vakhandziyi loko ni karhele ni paka bazi etlhelo.

i xilo xintsongo nyana laha ku fambaka mati hi le hansi kambe thanele xilo xo leha laha.

Ku tlakuka ka tihakelo ta ta ta ta ti swo famba swa mani na mani swa hi vavisa swinene nakona hina ka hi nga fikeleleku swa tihakelo ha hlupheka loko hi la ku ya emintirhweni emintirhweni or ku ya emadorobeni.

Swi nga hi khumba swinene hikuva hi nge fikeleli ku ya emadorobeni na ku ya kun'wana na kun'wana la hi fanele hi faneleke ku ya kona.

swa leswaku tihakelo ta ta mabazi ti tlakuka i ku durha ka petirolo na diesel-e hi swona swi endlaka leswaku va mabazi na vona va ha va tlakusa tihakelo ta vukhandziyi.

Hayi mina hi ku vona ka mina vadyuhari a va kumi swihunguto hi mhaka ku ri a va khomiwi kahle loko va ri emabazini nakona vanhu va va teka hi ndlela yin'wanyana.

A a ndzi ta kombela leswaku ri a ndzi nyika mali ivi ndzi n'wi xavela thikithi ra yena ndzi tlhela ndzi n'wu nyika thikithi ra yena hi ku hatlisa.

lexi va faneleke va xi endla va fanele ku ku thola vanhu lava va va yimeleke or kumbe lava va nga ta va endlela swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka.

Khadi ra vutlhari ri endla leswaku ra pfuna swinene hi mhaka hi mhaka ya ku ri ni xava thikithi hi foyini nakona a ni foli tilayeni.

eya a ndzi ta tsaka swinene hikuva a hi ta yima ku fola tilayini loko hi lava ku xava mathikithi a hi ta xava kunene hi foyini online.

Mintlhontlho leyi vanhu va hlanganaka na yona hi loko munhu a nga swi tivi a nga ri na vutivi bya thekinoloji xin'wanyana na loko ku nga ri na mali ebangini.

before bazi ri suka a ni ta sungula ni vulavula ni vakhandziyi va mina leswaku va va ni matikhomelo ya kahle nakona va nga rhasi va nga yimbeleli ku ri vanhu van'wani va ta kota va va titwa va amukeriwile or va amukelekile.

Na nkoka swi na nkoka swinene hikuva vachayeri va mabazi va karhala na vona i vanhu so lexi va fanele ku xi endla i ku wisa nkarhi nyana wo leha leswaku ri loko se va dirayivha mabazi ya vona va dirayivha va tshunxekile.

Mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona vachayeri va mabazi i ku va va tirhisiwa nkarhi wo leha naswona a va nyikiwi mali leyi ringaneleke for mintirho ya vona.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva ndzi ta va ndzi nga nghenanga entirhweni nakona a ndzi tivi a ndzi tivi leswaku ri xitereke xa kona xi hlayisekile xitereke xa kona xi hlayisekile or a xi hlayisekanga so swi na nghozi swinene loko mabazi ma ri ku eka ma ma tinghenelerisa or vachayeri va mabazi va tinghenelerisa eka switereka.

Vachayeri va mabazi va tereka hi mhaka ya ku va va va nga ni nkingha ya mali mali hi yona yi ndlaku ku ri vachayeri va mabazi va va ni xitereko.

Ndzi ndzi nga byela muthori wa mina leswaku ri a a ku ri na ku na ku na xitereka naswona ndzi nge koti ku fika entirhweni.

Swa va khumba swinene hikuva a va koti ku ya mintirhweni na laha ku va va va tshamaka koho.

Khadi leri ri na nkoka swinene hikuva vo fika va humesa khadi ivi khadi ri endla ku ku khadi ri endla leswi ri endlaka swona ivi ku huma xilipisi.

Vafambi va milenge va fanele ku tshika ku famba ekusuhi na patu hikuva a ku hlayisekanga vachayeri van'wana va timovha a va voni kahle navusiku va nga ha tlumba munhu va nga swi va nga swi langutelanga.

Xivangelo i ku va vanhu van'wana va nga ri na ti Visa, swin'wana na ku lunghisiwa ka ti-earoplane, xihahampfhuka loko xi famba xi fanele xi chekisisiwa.

Eya ndzi vona swi fanerile kambe ka ka lava va bindzurisaka swi kahle kambe ka hina vakhandziyi a swi kahle.

Swi va swi nga ri kahle vatswari hi vona va faneleke ku hundzisa vana.

Ndzi nga rila swinene hikuva va ta va ndzi tekela xihungasi xa mina.

Ndzi fanele ndzi famba ka patu leri timovha ti ti langutaka mina.

Ndzi nga hlawula Intercape hikuva yi fika hi nkarhi nakona mabazi ya kona ya sharp ma kahle nakona ya nga chayisa tifoyini hala ndeni ka bazi.

Ndzi nga hlamusela Khensani leswaku a ndzi nyika mali yo ringanela mina ndzi ta rhengela n'wana wa yena swakudya loko ku ri kka riendzodyondzo.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku xava thikithi hi inthanete swi hlayisekile.

Eya ndzi vona swi hlayisekile hikuva navusiku va mabazi a va overtake va driver ti-driver ta mabazi a ti-overtake.

Ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku a wisa loko a karhi a a chayela bazi a va na nkarhi wo wisa.

Byi ta tiyisiwa hileswaku ku tshama ku ri na ma-traffic.

A ku ri na ti-electric fence na na ma-security or varindzi.

A ndzi vona ri ri kahle ngopfu nakona swi mabazi ya kona ma tshamisekile.

Ndzi ta tirhisa

Ndzi nga va na nkingha ngopfu hikuva ndzi nge koti ku famba or ndzi nge koti ku ya ka riendzo ra mina.

Eya, mina ndzi vona swi ri mhaka ya kahle hikuva vamabindzu na vona va kota ku bindzurisa.

A swi fanelanga hikuva vanhu van'wani a va tirhisi mabazi ku khandziya.

Ku khandziyisa vanhu vo hundza sixty five i overload.

I ku rhandza ngopfu mali na ku durha ka petiroli.

Loko hi karhi hi holovisana ndzi nga teka number plate ya yena ku kota ku ri loko ndzi ya emaphoriseni va ta kota ku yi ku yi kuma.

A ndzi ta hlamusela va nhlangano wa mathekisi mara naswona swi nge yi helo hi ku na vona va nhlangana wa mathekisi va yima na swona.

Hayi, a hi maendlelo ya kahle lawa.

Mimovha leyitsongo ndzi vona yi nga tiyanga naswona loko yi ri na rivilo yi tsutsuma ngopfu swi endla leswaku yi kuma ti-accident-e.

Ndzi nga va hlamusela leswaku ndzi lo khomeka ndzi nge he phindi, nakona ndzi vone ku ri kokwana wa mina wa vabya.

A ndzi ta byela vatirhikuloni leswaku va ta tirhisa wa mina movha, nakona va ta hakela two hundred or three hundred hi n'hweti swi ta ya hi diesel, hi mpfhuka wa kona.

A ndzi ta vulavula na mutirhikulorhi leswaku hi moya wa kahle a yi a ya pakela kun'wana hikuva laha ku paka movha ya mina ntsena.

Ndzi nga tirha kambe loko ndzi famba a ndzi ta suka hi vo mathwelufu ya navusiku yi va yi hungutanile ku va ku va ku nga ha ri na nkhuluko wa mimovha hi ngopfu.

Swi na nkoka swinene hi mhaka ku ri swi endla leswaku ndzi cheka ku ri movha ya mina yi lulamerile ku famba epatwini kumbe a yi lulamelanga.

Loyi a nga na xihoxo hi loyi a nga kuteni a nga ndzi chayisa hi le ndzhaku hikuva wa swi vona ku ri ndzi le ku humeni mara u kala a nghena.

Ndzi vona ku ri ku va na tinghozi ta le henhla ngopfu i mhaka ya minkwetlembetano ya timovha na ku va vanhu va nga landzeleli va nga landzeleli milawu ya le magondzweni na ku va van'wani va driver va ri ku chayeleni.

Ku nga va ni vugevenga bya le henhla vanhu va ta tekeriwa tifoyini, swipaci.

I mhaka ya mali, swa durha swinene ku lunghisa swona.

Va va va karhi va lava tintambu ta gezi ti na mali swinene.

Swa va vuyerisa swinene hikuva va va va ri na ti-customer or vaxavisi vaxavi vo tala.

Eya wa khorwisa ikhonomi ya South Africa.

Yi kahle nakona swi endla leswaku ikhonomi ya South Africa, Afrika-Dzonga yi tlakuka.

Mimpfuno ya kona i ku va South Africa yi Afrika-Dzonga yi va yi kuma tax eka swona.

A ndzi ta tirhisa xo xi xi xikepe xo or xitimela xo rhwala nhundzu hikuva a swi a swi talangi ku swi kuma hi accident, kambe titiraka ti nga ha humelela hi accident.